Ixesha elininzi ezilokishini kuhlala iintlobo ngeentlobo zabantu. Ke ngoku ukusa umntana wakho kwizikolo ezisezidolophini kumenza uba aqhelane nabo bantu aze afunde nendlela yokukhomyunikheyitha nabo khona ukuze bakwazi ukuqondana bonke, yeah.

Ndingafuna ukwazi imvelaphi nentsingiselo yeli siko. Ndifune ndibuze noba kutheni elilwela eli siko kwaye lubaluleke njani kuye namhlanje. Ndilandelise ngombuza uba ujonga njani amalungelo abantwana kunye nokuqinisekisa ukuba akuphulwa kulo msebenzi weli siko kwaye ingaba uyakubona na ukungqubana phakathi kweli siko namalungelo oluntu, kwaye ucinga ntoni ngokwenza utshintsho. Okokugqibela ndimbuze ulindele ntoni kuluntu malunga neli siko kwaye ingaba ulutsha luyaluxhasa na. Le mibuzo iya kundinceda ndilungiselele intetho yam ngokuhloniphekileyo kwaye ibe iqonda ngelixa ndikhusela amalungelo oluntu.

Umahluko phakathi kwesinxibo somfazi otshatileyo onomntwana nongekazali kukuba umfazi onomntwana uhlala enxiba iimpahla ezibonisa isidima nesimo sakhe sokuba ngumama ezifana nekaputeni ezimileyo ngendlela ethile okanye iimpahla ezikhazimlisiweyo. Umfazi ongekazali unxiba iimpahla ezilula nezibonisa nje kuphela ukuba utshatile ngaphandle kokubonisana uxanduva loba ngumama. Isinxibo sibonisa inqanaba lomntu emntwini ukuba ngumama okanye hayi.

Ukugcina nokuphuhlisa ubugcisa beentsimbi namaso kule mihla kufuna indibaniselwano yesiNtu nendlela ekuphilwa ngayo kule mihla. Isitixo sikukwazisa, ukufundisa nokuxhasa. Xa ulutsha lufunda kwaye luzixabisa iindlela zakudala zesiNtu kwaye noluntu luzixhasa ngeendlela ezitsha, amasiko anjengamaso aya kuphila kwaye achume.

Ukuba bendinokuzikhethela bendinokhetha ukuhlala ezilalini. Ezilalini kusekho uxolo, indalo kunye nenkcubeko egcwele imvelaphi. Kukho iintsapho ezinkulu, abantu basoloko bencedana kwaye ubomi abubhabhazi kangako. Ukuphila kufutshane nomhlaba, ukudla okutsha kunye nokuba yinxalenye yomphakathi unoxolo kunganceda ekuzoleni nasempilweni. Nangona iilokishi zinobomi obukhawulezayo nezinto ezininzi ezifumanekayo ngokulula, ezilalini kukho uluntu olunoxolo, imbeko kunye nenkcubeko eqinileyo. Yinto endiyixabisayo leyo kakhulu.

Ukusebenza ngemfuyo okanye izityalo kunokwenza ube ngumntu onesineke, oxabisa indalo, onentlonipho kunye nonoxolo ngaphakathi. Kungumsebenzi wokwakha isimo somntu ngaphezu kokunikezela nje ngempilo.

Bahlobo bam, malume nani bootatomncinci, ndiyanibulela ngokuba nize nizokuxhasa kolu suku lubalulekileyo. Kodwa ndicela sikhumbuzane ngenjongo ephambili yalo msebenzi welobola, asikho apha ukuzityebisa okanye ukuxhaphaza, koko sikhona ukuqinisekisa ukuba intombi yethu ihanjiwe ngesidima, kuhlonitshwa usapho lwethu nosapho lwayo, kwaye kusakhiwo ubudlelwane obuqinileyo phakathi kweentsapho. Ilobola yindlela yokuhlonipha isithethe, hayi indlela yokufumana inzuzo. Masisebenze lo msebenzi ngentlonipho, ubulumko nentliziyo exolileyo ukuze sishiyeke sidlamkile, singemva nelifa elihle.